Ukuqhubeka kokudlulela ekubeni ngowesifazane noma i-transition yobu-gay, kuyinqobe eqhubeka kuzinyathelo eziningi futhi kuba nomthelelo omkhulu ekuthuthukisweni kwezenhlalakahle yomuntu. Lokhu kudinga amakhono ahlukahlukene ukuhlanganiswa lawo abalulekile ekuthuthukiseni komuntu ekubuyiseni isithunzi nasekuthuthukiseni impilo. Amakhono, ngakho-ke, amakhono okuphathwa imizwa, ukusebenziswa nempumelelo yayo.

Ukuvuselela umkhuba wendabuko ufundisa amakhono amantombazaneni njengoba ashintshela ekubeni ngowesifazane kungaba nomthelela omkhulu emuphumelweni yomphakathi nasekuthuthukiseni izimpilo zowesifazane. Nokho lokhu kuyihilela izinzuzo eziningana kanye nezinselela ezithile. Ake sibheke izinzuzo nezinselelo ezingaba khona. Ukuvuselela umkhuba nokufundisa amakhono indaba yokuba .

Emsithweni wesintu wesiZulu isitsha ngasinye njengepapa, isitambu, nobhontshisi nesitshulu senyama singenza ekufaneke sijulile lokwazisa isiko, inhlonipho nemigubho yempilo yezenhlalo yomphakathi. Kunezincazelo ezenzekayo zezinto ezidliwayo ezingahlanganisa nalokhu ukucela oqondene nesikhathi sedili lomshado. Isitsha ngasinye sifanekiso, nezikhathi zemfanelo nobudlelwane obuhlala eziphilayo.

Ukuqhathanisa imikhuba yokuthwasa kwamaZulu nezinye izinkolo zokudlula njenge ulwaluko, isiXhosa kubalulekile ukubheka izici ezimbalwa ezithinta izinsele zomzimba, ubukhulu bomoya, kanye nokuzibandakanya komphakathi. Ukuthwasa kwamaZulu nelwaluko lesiXhosa zezici ezifana nokuhlanganisa izifundo umphakathi.

Imikhuba yokuthomba engasagcinwa njengokuthwasa noma ulwalugwe lungaba nomthelela omkhulu ekushintsheni izinsiza zibe abantu abadala, ikakhulukazi uma le mikhuba kudinga ukufunda izinkolelo zesiko. Lokhu kudinga ukubheka izinselelo zomzimba, izifiso zomoya kanye nezinkinga zokubambisana komphakathi. Ukwehla kwemikhuba kungaholela ekulahlekweni kwamasiko abalulekile, abalulekile ukuthinta inhlalakahle yomphakathi zomphakathi.

Ukuze izinkulungwane ezincane njengo-Anele zizizwe zinokuthemba okungeziwe ngokugqoka izingubo zamasiko ezifana nesicwaya, isidwaba namaqakala emicimbini yesintu. Kubalulekile ukuthi kube nokuhlanganiswa kwamasiko nokunqabavu besimanje ngendlela ephakamisa ukuzigaqa, ukuzigqaja esikweni. izinkulungwane ezincane zingazuzwa zinokuthena ukugqoka izingubo zamasiko uma zithola ukuzigqaja.